Mna umntwana ndingamcebisa ukuba kungabhetele xa abantu ancokola nabo ibe ngabantu abaziyo, angavuli i-platform yokuthi wonke umntu nangamaziyo akwazi uphendula kwinto ayibhalileyo. Afane aintarakthe nabantu abaziyo kuphela.

Into yeendaba zobuxoki ibuhlungu ngoba ibuhlungu kwakulo mntu kuxoxwa ngaye. Futhi ke ngoku akubikho mntu uyaziyo ke ngoku xa seyiphumile uba into ibubuxoki, ivele ingabi namnikazi.

Iluncedo kakhulu iW-Fi yamahala kakhulu kwizinto zokufaka isicelo somsebenzi. Yho, iluncedo kakhulu.

Inobungozi kakhulu i-social media, ifuna umntu aqaphele kakhulu ngoba udibana nabantu abanintsi ongabaziyo kule social media, ufumanise uba umntu othi ucela nidibane kanti loo mntu lowo uyokugebenga. So, kubalulekile ukuba uqaphele kakhulu xa une-social media.

Ayachaphazeleka kakhulu amaqela ezopolitiko kwinto yeendaba nobuxoki ngoba ngoku xa kuthethwa bubuxoki ngeqela elithile, lwenza loo nto leyo ukuthi abantu abaninzi baphume eqeleni baye kwamanye amaqela.

Into angatshintsha ku, yheyi kunganzima kakhulu kuba kaloku iyandinceda nesi smartphone ekwenzeni nee-homework zomntwana so kungaba nzima kakhulu ke ngoku xa inongabikho.

Face recognition, ndicinga mhlawumbi kukuba mhlawumbi xa ulokhe ifowuni mhlawumbi uyivula ngelizwi lakho. Ndicinga yinto enjalo.

Into endingayenza kukuba ndithenge iWi-Fi, i-unlimited, ukuze kungabikho ngxaki yokuba idatha iphelile.

Lungazuza kakhulu olu sapho lunabantu abanintsi ngoba idatha iyadura kwaye iinethiwekhi zethu azifani kaloku asizusebenzisa inethiwekhi enye sonke endlini, abanye bazosebenzisa enye inethiwekhi nabanye basebenzise enye inethiwekhi. Kanti ke xa uneWi-Fi kuba bhetele futhi yona ibiza phantsi ukudlula xa umntu ngamnye ezithengela idatha ngokwakhe.

Iindaba zobuxoki endakhe ndaziva zezokuba kuthiwe omnye wosaziwayo kuthiwe uswelekile kodwa ke zange ndiyikholelwa loo nto leyo.

Yho, kwiifowuni zanamhlanje uyakwazi ukuthi uthumele umyalezo, uyakwazi ukuthi ubukele izinto efowunini. Uyakwazi futhi ukuthi uaplayele umsebenzi.

Yho, ndingava kabuhlungu kakhulu kaloku xa seshiyeke inintsi kangaka and izophelelwa lixesha. Yho, hayi intliziyo yam ingabuhlungu.

Ayikaze indehlele loo nto leyo kodwa ke ndicinga ukuba ibuhlungu. Ndicinga ukuba ibuhlungu nyhani, kubuhlungu kakhulu.

I-social media ingayingxaki kakhulu ngoba icutha amaxesha okufunda, ufumanise uba umntu awusafundi ngoku sowuhlala ujongene nefowuni and loo nto leyo ingakwenza ukuba ungapasi esikolweni.

Andikayiboni imiphumela yokuxhatshazwa kwabantu kwi-social media ngoba andikhe ndive kuthiwa nanku umntu ubanjiwe okanye kwenzeke ntoni.

Kwaba luncedo kakhulu ngoba imiyalezo ndandiyifumana kwaye ndandikwazi nokuaplayela imisebenzi.

Ndisebenzisa uFacebook kakhulu ngoba uyakwazi ukumsebenzisa nokuba awunayo idatha.

Yenza abantwana bangakwazi ukhonsentreyitha esikolweni ngoba umntana unale fowuni enezinto ezibukelwa wayo. Kwaye futhi nezi zinto ozibukelayo ezinye azilingenanga abantwana kodwa ke ngoku abantwana xa bebodwa lee ungamjonganga umntwana, umntwana ungena kwiisayithi ezingekho rayithi.

Ndafumanisa kanye ngeli xesha ndithengayo ukuba, hayi bo kanti ayisafani ngoku nangale ndlela ebendiqhele ukuyithenga ngayo. Seyinyukile ngoku, ixabiso liphezulu kodwa idatha yona incinci yehlile.

Ndathenga idatha encinci ngemali eninzi futhi loo nto iyandifundisa ukuba phambi kokuba ndiqale ndicofe ndithenge, kufuneka ndiqale ndiyijonge le nto ndizoyicofa kuqala ukuba ithini na.

Ndingamxelela ukuba ahlale endaweni enabantu kwaye ebonakalayo, angahlali endaweni efihlakeleyo.

Yona iyanceda kakhulu i-AI chatbot kodwa ngamanye amaxesha ayikwazi ke ngoku ukuphendula eminye imibuzo umntu anayo.